Ee, re na le morogo wa lerotho kana o ne morogo o bidiwang morogo wa thepe mo Aforika Borwa. Morogo o no o homile ka tshepe le yone vitamin A. O ka apeiwa kgotsa wa omisa go nna seshabo.

Diapole di tlhoka maemo a phodileng le mobu o nonneng. O jala peo, o bo o se nosetsa gore se fitlhe se ntshe maungo mo nakong e latelang. Dipanana tsone di rata mafelo a mofuthu, o jala dipanana go dirwa ke makalana mme fa a newa metsi le letsatsi le le lekaneng a thunya ka maungo ka bonako.

Fa o jala ditamati, o jala peo mo mokotleng kgotsa letloleng. Fa e na le matlhare a le mmalwa o fetisetsa mo tshimong ya gago. Mobu o tshwanetse go nna o le bonolo o na le monnyo le metsi a a lekaneng. Nosetsa gangwe le gape mme o kgaole makala a sa tlhokegeng. Fa o roba, lebelela pele gore ditamati tsa gago di ntse jang. Fa botala bo fetogile e nna bohubedu, o itse gore ditamati tsa gago di siame gore di ka jewa kana gone go robiwa.

Tee ya rona ya rooibos e jalwa ka peo e gola mo lefelong le le omileng. Fa e le dingwaga di le pedi kgotsa di le tharo, balemi ba roba makala. A gautlwa a kolobediwa, a phuthwa mo letsatsing go fetola mmala o khibidu, mme morago ga mo a omelediwa. Fa a setse a omile a pakiwa, ga go fetsa foo matlhare a gago a siame gore a ka dira tee, o tshela mo koping ya gago o bo o tshela metsi a belang mo godimo ga rooibos mme o nwa tee ya gago e monate.

Rooibos-o e thusa gore o robale sentle ka gonne e dira pelo e tsamaye sentle. E sireletsa mmele kgatlhanong le malwetse le go fokotsa go tsofala ga malwetse. E fokotsa letsetse le botlhoko jwa mala, e thusa pelo go dira sentle ka gonne e na le khalesiamo le makenisiamo, e maatlafatsa marapo, e bonolo mo letlalong, e thusa gore letlalo la gago le phele le le lentle.

Balemirui ba lebana le mathata a boemo jwa bosa, mobu, ditshenekegi, mmaraka le kitso. Mme tharabololo ke go boloka metsi, go tlhokomela mobu, go laola ditshenekegi, go kopanya mmaraka le go bona kweetliso.

Dikgwetlho di akaretsa komelelo le dipula tse di sa tswang. Go fokotsega ga pula go dira gore maungo a ome mme a tlhoke nosetso e e siameng. Mefuta ya ditshenekegi le malwetse, ditshenekegi le malwetse a tsenang mo maungong a ka senya tlhago ya maungo, ya dira gore maungo a senyege mme ka moo, go seka ga nna le maungo a a lekaneng.

Maungo a ka dirisiwa mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng ka ditsela tse dišwa tse di jaaka go dira dijeme tse di nang le motswako wa tatso e e kgethegileng. Maungo a a omisi'weng a jewa jaaka dijo tsa motshegare, gomare ya maungo, pula ya maungo le dikopano tsa maungo le menate kgotsa peo, gape a ka fetolwa go nna dinelo tsa maungo, dikgaphetlha tsa maungo, boveine jwa maungo le ditlhare tsa botlhe. Ka jalo, maungo a ka tokafadiwa ka go omoswa, go kopangwa le ditlhare kgotsa go fetolwa ka mokgwa o mošwa o o ka rekisiwang sentle.

Maungo a a jewang thata mo lefatsheng ke panana, ditamati, diapole, lamune, ma-mango le ditlhwatlhwa. Panana e jewa thata ka ntlha ya tatso e monate le maatla a a fang mmele. Ditamati tsone di dirisiwa mo dijong tse dintsi, diapole le lamune di rata go jewa ka gonne di ka bolokwa lobaka lo loleele ebile di nonontsha mmele ka dinosa. Ma-mango a jewa thata ka ntlha ya tatso e monate, fa ditlhwatlhwa tsone di jewa di le fresh-e kgotsa di diriwa bojalwa jwa maungo. Lebaka le legolo ke tatso, botsogo jo bo siameng le go nna bonolo go fitlhelela kwa mmarakeng.

Merogo e e jewang thata mo lefatsheng ke tapole, onion-ise, khabetšhe le tamati. Tapole di jewa thata ka gonne di ka apewa ka ditsela tse dintsi. Onion-ise di tokafatsa tatso ya dijo, di nonontsha mmele, khabetšhe yona ga e ture ebile e ka bolokwa lobaka lo loleele. Fa tamati tsone di jewa thata mo dijong tse dintsi. Lebaka le legolo ke tatso e monate, melemo ya botsogo le go nna bonolo go fitlhelela.

Dithoro le mabele ke motheo wa temothuo ya segompieno ka gonne di jalwa ka bontsi, di tshegetsa polokego ya dijo le ikonomi ya balemi. Mo dithulaganyong tsa dijo, di fetolwa go nna bogobe, borotho le tse dingwe. Di fa mmele maatla, fibre le di-mineral-e, ka jalo di botlhokwa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi le mo ikonoming ya dijo.

Fa go te wine farming go tewa go jala ditlhare tsa morara e leng tsona diterebe ka go di tlhokomela gore di gole di nne boswa, di bo di dirisiwe go dira wine. Ke karolo ya temothuo e kgethegileng mme ga se gore wine-e ke setlhare se se jalwang, morara ke o ne o jalwang mme veine e tlhagisiwa ka morago ga go dira morara ka ditsela tsa setsibe.

Dilo di le tlhano tse o di tlhokang go simolola tshingwana ya gago di akaretsa lefelo le le siameng, go nna le lefelo le le nang le letsatsi le mobu o o siameng. Peo kgotsa dimela tsa molemo, go tlhopha peo e e nang le botsogo le e e tshwanetseng tikologo ya gago. Metsi a a lekaneng, tshingwana e tlhoka go nosediwa ka metlha le ka metlha. Dijalo tsa monyolo, go maatlafatsa mobu le go thusa dimela go gola. Dithuluso tse o tlo di dirisang mo tshingwaneng ya gago go thusa gore tshingwana ya gago e nne e le ntle.

Go lemiwa ga rooibos go thusa thata mo tikologong ka gonne e godisa mefuta e farologaneng ya ditshenekegi le ditlhare. Rooibos ga e tlhoke manyolo a mantsi kgotsa thibela dikokwanatlhoko, ka jalo e sireletsa lefatshe le metsi, e tlisa phetogo mo tikologong, e fa ditshenekegi dijo le mafelo a go nna. Mme gape e thusa go sireletsa lefatshe kgatlhanong le go fifala ga mobu. Ka jalo, go lema rooibos go thusa go boloka mefuta-futa ya ditshwanelo tsa botshelo le go sireletsa tikologo.

Dithoro tse di botlhokwa di akaretsa mabele. Ke dijo tsa setso mo Aforika, di dirisiwa go dira bogobe le bojalwa. Di botlhokwa ka gonne di itshokela komelelo. Mabele a mantsi, ke dijo tsa motheo mo lefatsheng lotlhe, di dirisiwa mo bogobeng le mo dijong tsa diphologolo. E botlhokwa ka gonne e tlisa matla a mantsi mo mmeleng. Korong, e dirisiwa go dira borotho le dijo tse dintsi tsa letsatsi le letsatsi. E botlhokwa ka gonne e tshegetsa dijo tsa letsatsi le letsatsi mo lefatsheng.